Izinhlangano zamatekisi zidlala indima ebalulekile ekuphatheni imizila nabashayeli. Ziqinisekisa ukuhleleka kwemizila, ukugwema ukuqhubuzana phakathi kwabashayeli. Futhi ziqinisekisa ukuthi izinsiza zokuhamba ziyatholakala emphakathini. Nokho, izinselelo ezifana nokungabibikho kokulawula kahle. Noma ukuqhubuzana phakathi kwabashayeli zingaphazamisa ukusebenza kahle. Ukuqinisa ukuxhumana phakathi kwezinhlangano nabashayeli kungathuthukisa ukusebenza kahle nokuphepha.

Amanani ezimoto zakwa-Uber no-Bolt angaba nemiphumela ehlukahlukene. Abanye amakhasimende angawathola eheha uma izinsiza zikhombisa ikhwalithi ephezulu, ukuphepha, nokunethezeka. Nokho, amanani aphezulu angayixosha amakhasimende abheke izinketho ezishibhile. Ikakhulukazi ezindaweni lapho izindleko zokuhamba zibalulekile. Ukuqinisekisa ukuthi izinsiza zihlala zikhangayo. Abahlinzeki bangasebenzisa izaphumelelo noma izinhlelo zokubuyiselwa imali ukuze balinganise izindleko nezidingo zamakhasimende.

Yebo, ngangaba nengxoxo ethakaziselayo ebhasini. Sasixoxa nje ngempilo nanemfundo kanye kwemfundo, nenjabulo yokuthi kumele uzibeke wena phambili. Leyo ngxoxo leyo yangifundisa okuningi.

Izimbangela ezinkulu zokubambezeleka kwesitimela zifaka phakathi izinkinga zezobuchwepheshe njengokuphazamiseka kwemishini noma ugesi. Ukungabi khona kwenqalasisinda efanele nezinkinga zokulawula komthetho wabagibeli. Futhi izimo zemvelo njengezulu elibi zingadala ukubambezeleka. Kuze kulungiswe lokhu iziphathimandla zingalungisa noma izingqala zesitimela. Futhi ziqinisekise ukuthi imishini zisesimweni esihle. Futhi ukusebenzisa izinhlelo zobuchwepheshe obuphambili zokulawula isitimela kunganciphisa izinkinga zokulawula komthwalo.

Uxolo mshayeli ngiyabona ukuthi seweqe lapho bekumele ngithathe khona umqhele. Ngicele ungijikise noma ume ngizokwehla lapho okufanele khona.

Uxolo kodwa ngicela isicabangele isivinini esiphezulu kangaka siyingozi, siyethuka sonke lapha emotweni. Ngiyacela sicela wehlise ukuze sihambe ngokuphepha.

Ukufaka umthetho wokukhokhisa imali yokupaka izimoto kungaba yinto ahlukumezayo kwabanye abathengi. Ikakhulukazi laba inxathela ngezikhathi eziningi. Lokhu kungase kubonakala njengokungeza izindleko ezingadingekelile kunganciphisa ukuheha abathengi. Uma imali yokupaka izimoto ezosetshenziswa ukuthuthukisa izinsiza zokupaka, ukuphepha. Noma ukugcina indawo ihlanzekile kungaba lula kuyamukela. Ukuxhumana okucacile nabathengi mayelana nezizathu zokufaka lo mthetho. Kungasiza ekwakheni ukuqonda.

Uma ibhasi limane lifa phakathi nobusuku, nazi izinyathelo ingazilandela ukuze ngiqhubeke ngiphephile. Gcina ukuthula, xhumana nesiphathi mabhasi, hlala , thintana nabathandekayo.

Ngiyaxolisa kakhulu koda ngilahlekelwe ithikithi lami, bengithole kahle ekuqaleni koda kubonakala sengathi liphelelwe endleleni. Ngicela uxolo ngalesi simo futhi ngiyacela ningiqonde ngisebenzisa lesi simo ukuzinikela. Futhi ngingazimisela ngokwenza iphutha.

Imigodi emigaqweni ivame ukudalwa yizinto ezihlanganisa isimo sezulu. Ukungabi khona kokunakekelwa okufanele kanye nomthalo osindayo wezithuthi. Izimvula ezinamandla zingena emifantwini yomgwaqo zibe nomthelela ekwakheni imigodi. Ukungabi khona kokulungiswa okuvamile kwenza imigodi ikhule ibe yingozi kakhulu. Izithuthi ezisindayo wenza umonakalo omkhulu emigwaqweni engakhiwe kahle. Ukulingisa imigodi kudinga ukuhlela kahle nokusebenzisa izinsiza zokwakha ezisezingeni eliphezulu.